Dadewethu noma mfowethu, le ndlela osuyiqalile indlela eyempilo yakho. Impilo yakho isisezandleni zakho iphethwe nguwe. Nguwe ozoyishayela, nguwe ozoyimisa mawusufuna ime. Lokho akusho ukuthi sekuphelile, akusho ukuphela komhlaba, impilo yakho iyafana neyakqala ayizushintsha ndawo. Zitshene nje ukuthi kuphela usanguye lo obunguye kuphela ukuthi usuzophuza imishwanguzo yansuku zonke. Usenguye lo bunguye, usemuhle, usenjalo, uzoqhubeka futhi uphile, ukhulise abantwana bakho kuze kube kufika isikhathi sokuthi umdalo uyakubiza, akusikho ukuphela kwempilo lokhu, usazophila.

Indlela yokuthuthukisa ezempilo ey'ndaweni ey'semakhaya, ukuthi kube khona ama-mobile clinics, lama-clinic owumahambanendlwana. Laba abaphumayo bethathe imoto, bathathe amaphilisi, bathathe imithi, behambele iy'ndawo ey'semakhaya. Ngaleyo ndlela-ke ey'ndaweni ey'semakhaya nalaba abangakwazi ukuya ema-clinic ngoba nakhu ethe ukuqhela, nakhona kudingakala imali ukuze uye khona. Bayakwazi ukuthi basizakale uma kukhona lama-clinic engomahambanendlwana. Bayakwazi ukuthi ba-check-e zonke izifo ey'tholakala kumuntu basizakale nabadinga ukwelashwa. Iyona ndlela-ke yokusiza iy'ndawo ey'semakhaya ukuthi kube khona ama-clinic eza kubantu. Ngiyabonga.

Ukube bekuthiwa angihlole isiguli esisolakala ukuthi singaba ne-COVID, bengamuhlola ngokuthi ngimufake lento efakwayo uk-check-a amathe akhe emlomeni, nokuthi ngimbuze iy'mpawu ukuthi uzizwa kanjani? Ungabe uyajuluka? Ingabe uyafudumala noma ilanga lingabalele? Afudumale noma kubanda? Ngimbuze nje iy'mpawu zazo. Ebese ngimbuze ukuthi, akakhwehleli yini? Akacinani yini? Ngoba ukucinana kuyezinye iy'mpawu zazo i-COVID, ngingambuza kanjalo. Uma esengiphendulile bese ngiyakwazi ukubona ukuthi zingaki iy'mpawu ze-COVID kulezi yena azibalayo? Ebese-ke ngiyamelapha ngokuthola ukuthi zithini ezakhe iy'mpawu?

Mina ngokwami bengingathi abafundiswe ey'kolweni, ngoba amaklinikhi nemitholampilo kuthe ukuqhela bengakwazi ukukuthola eduze. Bafundiswe ey'kolweni, bese kuthi kulezi tolo abathenga kuzo ezikhona emakhaya zibe nazo ezinye izinto zokuzivikela njengamakhondomu, amakhondomu angabekwa ey'tolo ukuthi uma ngabe kukhona oy'dingayo akwazi ukuya esitolo afike athathe ebese eyavikeleka kanjalo. Iyona ndlela ebengibona ukuthi bangasizakala ngayo. Kube khona ama-mobile clinics ahambayo, ahambise eminye eminye nezinye iy'ndlela zokuzivikela kubo.

Mina nje ngokwami, ngazi ukuthi ingane uyiphiwa unkulunkulu. Siye sizivikeleke-ke, senzele ukuthi singabi nayo isikhathi singakayidingi, kodwa le yokuthi uma uke waqala wazivikela awubisabathola abantwana ayisilo neze iqiniso. Ayikho into evikela ukuthi umuntu, uma eke wavikela ngayo uk'khulelwa emqeda inzalo ngokwazi kwami. Angazi-ke ukuthi abantu babekuthathephi lokho ukuthi uma uzivikela leyonto iqeda inzalo noma ikulimaze ngelinye ilanga.

Uhulumeni, amalunga omndeni anakekela iy'guli esezikhulile, angaziseka ngokuthi azenzele imali okuthiwa yisengezo. Leyo mali leyo ibe eyombheki yomuntu osekhulile ngoba, abanye babo ababe besakwazi ngisho ukuhamba befuna amatoho, ngesimanga sokuthi basuke begade umuntu omdala ohlezi ekhaya ongasakwazi ukuzinakekela. Angabasiza kanjalo-ke ukuthi abasize ngemali yesengezo ezobheka lo obheke umuntu omdala. Ngokwenza kanjalo angabanika uthando bekwazi ukuthi uthando baludlulisele kubantu abadala, ngoba bazi ukuthi kunemadlanyana encane abayitholayo ngokunakekela abantu asebekhulile.

Ngicabanga ukuthi azibizi, zibiza le mali ekufanele ngabe vele ziyabiza. Ngoba eminye imithi ayisatholakali kalula ezinsukwini zanamhlanje kumele uhambe indawo ende or uthenge ngemali eshisiwe, so imali vele ekumele ngabe iyabiza imithi yesintu emakhemisi, imali vele ekumele ngabe iyabiza. Ngokucabanga kwami angiboni ukuthi babize imali enkulu. Ngicabanga ukuthi ibiza imali ekahle vele ngoba izinto ey'ningi ay'satholakali kalula. Sekumele ukhokhe ukuze wenze umuthi wesintu.

Ukuze abantu abadala bakwazi ukuthola imithi nokuhlolwa ngendlela e-right, kumele kube khona ama-clinic angomahambanendlwane. Ahambela zona izimo ezikanjalo ezindaweni ezisemakhaya. Ngoba bagcina bese bephelelwa ngamaphilisi bagule bangakwazi ukufinyelela emtholampilo noma ezibhedlela ngenxa yebanga elikude eliqhelile ukuze bathole usizo. Ama-clinic angomahambanendlwana, nonompilo, abangena imizi nemizi ba-check-e isimo sabantu abadala ikakhulukazi, nabantu bonke nje abagulayo abadla amaphilisi amahlala khona, baba-check-e ukuthi ukudla bayakuthola yini? Amaphilisi bawaphuza bedlile yini?

Isifo sengculaza sihlola ngokuthi uqale uye kumuntu ozokukhansela aqale akuchazele ukuthi uma ngabe imiphumela yakho iphume kanje, kanje kuzobe kuchaza ukuthi unayo noma awkakabi naso lesi sifo. Isifo-ke sengculaza si-check-wa ngokuthi ukhiphe umunwe bese unesi noma udokotela akucofoze ngenaliti, abuye negazi lakho, abese efaka kule nto yoku-test-a, testing kit, ebese-ke nilinda isikhashana, ebese-ke imiphumela iyabuya-ke. Uma ngabe kuphuma umugqa owodwa kusuke kusho ukuthi awukakabi naso lesi sifo, kanti uma kuphuma imigqa emibili kusuke kusho ukuthi sewunaso lesi sifo.

Abazali abasebasha iy'ngqinamba abaye babhekane nazo, ukungakwazi ukumela iy'dingo zomntwana, tholukuthi bobabili abazali abasebenzi. Imali le evela kuhulumeni eyesibonelelo ayikwazi ukukhava zonke iy'dingo zomntwana, kuye kufanele ukuthi kube khona enye imali evelayo eceleni. Ingabe ivela kubazali bomntwana or ilunga lomndeni elilekelelayo. isibonelele la sikwazi ukukhava zonke iy'dingo zomntwana, uthole ukuthi umntwana uyagula, kumele aye kudokotela, kumele athole into zokwembatha, kanjalo kanjalo. Uyaphazamiseka-ke nomfundi esikoleni utholukuthi ubungakaqedi nasesikoleni, agcine engasaphumeleli, ngoba ingcindezi isuke isiningi, isikole ngapha, umntwana ngapha ukungabikho kwemali, so ya.